Bona mona, ngwaneso. Le ha o ka hloleha hakae kapa hakae bophelong. Nako eo o reng jwalo o ya tlohela o ya tseba hore ke yona nako eno nka tswelella ka yona eo? O thole hore nako eno ke yona nka tswelella ka yona. O kekebe wa tseba hore o tlo tswalela neng. Nnete fela ke hore o tlameha hore o leke, o dule o leka p leka, o dula o leka. Le tla fihla letsatsi leng hore o tlo tswelella hoba ha hona taba ya hore o ka tlo dula o ntso leka ntho e le nngwe e le nngwe empa e sa sebetse. E tlo fihla nako eo e tlo sebetsa ka yona, jwale ke o eletsa hore se kaba se kaba wa inehella. Tswela pele, Tiisa tiisa fela jwalo.

Bongata ba nako ha ke thola ehlile ke na le nakonyana matsohong a ka, ke ye ke rate ho bala. Ke rata ho bala haholo hobane ke motho ya ratang ho ngola dibuka, tsona dipale. Jwale ke hlokometse hore ke tsebe ho ngola dipale tse nepahetseng, tse ratwang ke batho. Ke tlo tlameha hore ke bala tsa batho ba bang. Ke tsebe le ho bala, ke tsebe le ho ipeha maemong a motho a tla ba bala buka ya ka. Jwale ke yona he ntho e ke ke etsang ka nako ya ka eo. Ha ke sa bale, ke a ngola, Empa nakong ena boholo haholo ke bo qeta ke bala.

Tsela e le nngwe fela wa tseba mara ya hore bana banana hantlentle ba thole diaparo. Ke a tseba re malapa a sa tshwaneng ha re dutse tjena. Jwale ke ne ke re bao ba nang le bokgoni ne ke kopa le ntshe seo le nke la kgonang ho se ntsha. Nkekebe ka bua hore bokae, empa ne ke kopa fela seo le kgonang ho se ntsha feela re boneng hore ha re kopanya matsoho re ka rekela bana bana diaparo tse kae le hore re ka thola di-company tse kae tse nka thusang bana bana.

O re thusa haholo re le naha hobane oo tsebisa dinaha tse ding ka naha ya rona, ke ka tsela eno re nke re kgonang ho thola batjhaki ba tla naheng ya rona, ba tlotla ba sebedisa tjhelete ya rona. Ba reka dijo tsa rona. Ba dula bodulong ba rona ehlile ba thusa boemo ba Afrika Borwa. Le ho fetisisa moo ho thusa haholo ka naha ho batjha, hoba batjha ba bona hore ka baka la hore mang le mang o hlaha television-eng wa bapalla Afrika Borwa, le nna tsatsi le leng nka atleha ka ba motho eo. Jwale ke ntho e bohlokwa haholo.

Tjhe, monate wa taba ke bapalla hona hona mona lebaleng lenana le haufi haholo le mo ke dulang teng. Ha ke nke le nako hohang hohang hohang, ho tswa ha ka fela ho fihla lebaleng lenana ke re ke nka metsotso e mmedi. Ha ke fihla lebaleng mono ke hlokomela hore ho phethehile haholo ka mokgwa o tshosang. Ho phethehile haholoholo, holo, holo, holo, holo, holo. Ene ha ke sheba bana ba bang moo, ke hlokomela hore le bona ba haufi haholo. Ke ka baka la hore lebaka ke ka baka la hore hantlentle sebaka sena se bue , moo ba tsebang hore se mahareng a dintlo tsena kaofela.

Ke hore ke hlokometse hore eo e leng hore setjhaba ebile bona batho ba bangata haholo ha ba e hlokomele. Ke hona ho thuisa, ho thuisa ehlile ke hona ho meditate. Ho meditate ho ka o thusa haholo holo holo holo ka ditsela tse fapaneng le ditsela tse makatsang haholo hampe. Ke ka ho thuisa moo nka hlokomelang hore kelello ya hao e dula e nepahetse. Madi a hao mmeleng a tsamaya ka tsela e nepahetseng. Ha o tsamaye o kgathala. Ha o tsamaye o lapa hangata hara letsheare. Ha o tsamaye o nyoruwa. Kelello ya hao e dula e nepahetse haholo holo holo, holo, holo.